Azifikeleli tu iikliniki ekuncedeni abantu abahlala kude. Isizathu sokuba nditsho kaloku ndiqaphele nto kwiikliniki zalapha elokishini nasezilalini kusoloko kugcwele, kusoloko kugcwele. Abantu bancedakala emva kwexesha elide. Umntu kufuneka afike ekuseni alinde into engapheliyo ukuze ade ancedakale. Ngoko ke ndizawuthi abantu abancedakali ngokwendlela eyaneleyo.

Engingqini yam ndizothi akekho umntu oza nolu ncedo loxinzelelo lwengqondo. Kodwa ke ukuba kungenziwa uba abe khona abantu bangancedakala kakhulu. Abanye abantu bayafuna ufumana abantu bothetha neemeko abaphila phantsi kwazo kwazeke uxinzelelo lwengqondo baluphungule. Kodwa ke baye bangakwazi ke ngoku ulifumana olu ncedo ngenxa yezi meko bokuba bengenamntu abakwaziyo ukufikelela kuye.

Andingqinelani tu andingqinelani kaloku umntu uyakwazi uba uba nezizathu ezininzi ezibangela ukuba angaphatheki kakuhle emoyeni wakhe, uyabo? Umzekelo, ukuswelekelwa lilungu lesapho lwakho lingakubangela ungabikho rayithi kodwa ke ayithi loo nto unoxinzelelo lwengqondo.

Oyhini nesi, gqirha okhoyo wam ndicela undincede wethu kaloku kudala ndifolile apha iiyure ezinintsi ndifunyenwe luxinzelelo lwentloko, uyabo? Iyaqaqamba intloko yam. Ndicela ke undincede noba ngalo pilisi zikhoyo ndinothi ndikwazi ndizitye ndipholise ezi ntlungu ndizivayo, ukuze ke nangomso ndikwazi ndiphinde ndibuye ndizofolela unkqotsonqa weepilisi obekumele uba ndifumana zona. Ndincede ntombi wena, ndincede wesi wethu, ndincede nesi.

Ngabantu abangenayo imvelwano ngabanye abantu. Ngabantu abangakwaziyo ukucingelana nabanye abantu, kwaye ngabantu abangazange bona bazibona bekulaa meko ithile. Kaloku masikhumbule singabantu sidlula kwizinto ngezinto, xa into ungayazi wena okanye ungavelani nayo ayithi loo nto abanye ababantu abadluli tu kuyo yona olo xinzelelo.

Iimpahla ezinxitywa yintombi okanye libhinqa alibizi mntu okanye alithumi mntu ukuba makahambe ayodlwengula umntu. Asithi ke ezi zinxibo zikhoyo zirayithi nazo kodwa ke isinxibo sisodwa zange sibizele umntu izinto ezimdaka tu tu tu tu tu. Ngabantu aba benza ezi zehlo zimbi abaneengqondo ezimdaka.

Ndikholelwa kwisixhwaphaxhwapha. Isixhwaphaxhwapha liyeza ohlamba ngalo lihlamba iinto ezimdaka, imimoya emidaka eyothi ibe semva kwakho ikuvalele endleleni yakho. Isixhwaphaxhwapha iyanceda umntu asuse yonke into embi esemva kwakhe.

Ngokokucinga kwam mna ndingumntu ayikho into eyenza iintloni okanye ejongisayo xa umntu esebenzisa amachiza oxinzelelo lwengqondo ayikho tu. Into endizawuthi ibangela loo nto yile nto kuba kaloku apha ebantwini kukho laa nto kuthiwa si-stigma. Ngoko ke loo nto ibangela abantu iimeko zabo bazigcine kubo umntu atshabalale eyedwa esiva eyedwa intlungu yakhe kuba egade ukuba abantu bazothini ngaye.

Urhulumente welizwe lethu jikelele makaqeshe abantu kaloku. Ekuqesheni kwakhe abantu mabaze bonke abantu abanezi zigulo jikelele zingapheliyo kuthiwa zi-chronic conditions. Kubo bonke ke abo bantu kuyaziwa mos xa umntu enikwe amayeza okanye iipilisi ezithile zizohamba zihambe ziphele ngexesha elithile. Ngoko ke aba bantu baqeshwa ngurhulumente bekumele uba bahambe base iipilisi namayeza kwabantu ezibalungeleyo rhoqo ixesha lingekapheli.

Mna ndingenza amanye amalinge. Ndingenza njalo mna. Eyofowunela iinkonzo zikaxakeka siyayazi kaloku ithatha ixesha elide loo nto kwaye eyona meko ujongene nayo ngalo mzuzu ayifane incedeke ngalo mzuzu. So mna ndiza kwenza awam amacebo mna ndijongane neengxaki yam ngalo mehe ndijongene nayo, bathi befika abantu bakarhulumente ke bezosinceda ndibe ndizazi ukuba bendizilungiselele mna andithwelanga zandla entloko.

Ha-a, mhlekazi zange ndanayo into enjalo mna andinalo tu ulwazi malunga neli icandelo lombuzo, enkosi.

Inqwelomafutha ikhona ezisa iinkonzo zezonyango lwempilo apho ndihlala khona kodwa ke alufumaneki lonke uncedo. Kaloku ziba khona izinto ezithile ezifuna umntu aye kosomachwepheshe xa ke ngoku umntu engumntu wosomachwepheshe izinto zakhe azifani zifumaneke kwezi nqwelo mafutha.

Lo msebenzi, ewe, uyasebenza nakubantu abathi basindisiwe abawenzi amasiko bamaXhosa. Kaloku singabantu abamnyama kudala saba namasiko nezithethe zethu phambi kokuba kufike ezi nkolelo zikhoyo ngoku ze-Christianity nezinye iinkolelo. Kuyo yonke into kuqala singabantu abamnyama ezinye izinto azibalekeki noba ke siyaqhathana zithi ziyabalekeka kodwa ke inyani yona emsulwa ayijiki.